Ho kotula ka matsoho ho ka etsa hore batho ba be na le mesebetsi, ka hobane ho tlo batleha batho ba tla kotulang ka matsoho. Hape ho ka etsa hore ntho tse kotulwang haebe ho kotulwa diapole. Batho ba kgone ho check-a hore di-right na. Ka motjhini, batho ba ka se kgone ho bona hore tse right ke tse feng tse seng right, ke tse feng le hore dimela di se ka damage-a ka ho kotula ka matsoho di dimela di ka se damage-he.

Tsamaiso ya polasi ke ho hlokomela hore ntho engwe le engwe polasing e tsamaya hantle. Dijalo di jalwa ka nako e nepahetseng. Ho kotula ho kotulwa ka nako e nepahetseng. Peo ho tshela batho ba sebetsa hantle, ba hlokomela dijalo hantle le hore nthwe ngwe le engwe e tsamaya ka nako, nako e nepahetseng, ntho engwe le ngwe e tseleng e nepahetseng. Ntho tsa ho lema di eme hantle ka nepo.

Motswalle wa ka nka mo bolella hore a ka check-a mekgwa e metjha ya technology e ka thusang mabapi le ho tshella ha polasi. Dijalo tsa hae ke hlokomela metsi le ho sebedisa di-chemical tse tsa ho lokisa mobu o re o be fertile tse keneng le ho manager basebetsi ba hae hore ba kgone hore ba mo thuse hore ntho tsa hae di be right polasing.

Nka kenya tshebeletso tse hore ke hlokomele hore dimela ha di senyehe, ka ho etsa hore ke be na le di-spray tsa ho spray dimela hore di se ka jewa ke dikokonyana tse tla di bolayang, ke etse le hore ke di etsetse moriti kapo e ntho e tla tshireletsang letsatsi net e tla tshireletsang letsatsi hore di se ka shwa tsa bolawa ke letsatsi di se ka jewa le ke dinonyana.

Ha ho tluwa temong ya diphoofolo e tlamehile, o hlokomele hore di ja dijo tse jwang di fula jwang bo jwang, le hore ke tsa mofuta o jwang. Mmele ya tsona e tshwareha hantle ha e le bodulong bo jwang le hore o di fa diente tse nepahetseng, meriana ya tsona e nepahetseng.

Ho na le dimela tse tshwanang jwalo ka tamati e hola naheng tseo o nang le letsatsi tseo ho dulang ho futhumetse, empa di ka se hole naheng e leng horeng ho a bata ha hona letsatsi hakalo kapa o dule o futhumetse. Le dimela tse tshwanang le avocado le tsona di hola dinaheng tse futhumetseng, ha di hole naheng tse leng horeng hwa bata.

Borapolasi ba ka hlokomela diphoofolo tsa bona hore ha di tshwarwe ke mafu ka ho dula ba di isa dienteng tsa diphoofolo moo hore ente tseo di thuse diphoofolo ka hore dikwene di ntlafale le hore ba di fe dijo tse leng horeng di tshwanela hore di be di le maemong a lokileng for mmele ya tsona. Le ha ho na le meriana e tlamehileng, diphoofolo di je ba efe yona hantle ka nako tse nepahetseng hore diphoofolo di qobe ho tshwarwa ke mafu ao a ka a di hlokofatsang.

Temo e bapala karolo e kgolo haholo ha ho tluwa karolong ya dijo tseo e leng horeng ra kgona hore re di je dijo, di-vege le di-fruits. E etsa le mesebetsi mabenkeleng ka hobane haebe motho a lema a na le polasi ya ditapole kapa ditamati, di qetella di le hore di ya dishopong mabenkeleng a maholo moo di rekiswang teng. Le batho ba kotulang ba thola mesebetsi le batho bao o di rekisang ba kgona hore ba iketsetse bophelo ka dilengwa tseo di tswang mapolasing kapo tse tswang di dipolasing.

Metjhini e lemang e etsa hore batho ba fellwe ke mosebetsi. Mara batho ba tshwereng mapolasing nka ba hlalosetsa hore batho ba ya hlokeha ka hobane metjhini ho na le dintho tseo e leng horeng batho ba ka kgona ho di elellwa yona e se ka kgona ho di elellwa jwale Bahiri, ba mapolasing kapa bo rapolasi ba hloka hore ba nne ba be na le batho ba fe batho mesebetsi. Batho ba kgone ho hlokomela ntho tseo e leng hore metjhini e ka se kgone ho e hlokomela polasing.

Nka jwetsa ntatemoholo wa ka hore hana tjena na, ha ho sa hlokeha hore a ngole dintho fatshe ho sona le mekgwa ya di-computer-a maano a ka saver a ka bolokang ntho tsa hae teng di bolokehile. Ha na le mohala wa thekeng e leng phone kapa a na le computer-a ka kgona ho save a di-record tsa hae mono tsa polasi letsatsi le letsatsi hore atle a kgone ho bona hore tsatsi le leng le le leng ho etsahetseng and ha di compute-eng kapo a di save-ile mohaleng wa thekeng di ka se kgone hore di lahlehe like ha a di arabile, a di ngotse fatshe bukeng.

Ke founa mabapi le ho buseletswa lefatshe mme ne ke hloka ho tseba hore ho ka be ho hlokahala eng hore motho a kgone ho thola lefatshe, ditokomane tse hlokehang. Le haebe ho na le dipampiri tse batlang ho tlatsuwa, ke ka kgona hore ke di tlatse ke di romele, ke utlwe le hore ho ka nka nako e kae hore ho etsahala hore ke thole karabo ka hore lefatshe ke ka le thola neng.

Bathong bao ke dulang le bona flat-eng ne ke ka le hlaya lesedi ka hore ho ba na le serapana monana flat-eng se ka kgonang hore o ka jala. Le ha ekaba moroho o kgonne hore o be na le seo o ka se jang, o ka etsa jwalo. O ka leka fela ha o thola mobu o leng ho reng o ka o tshela ka hare moo o tla o kgona ho dula ka hodima flat, o tla o tshela teng, o tshele le peo, o jale, jalo ke nthwe bohlokwa hobane o ka kgona hore o be na le dijo. Bophelo bo ye pele tse matlafetseng.

Motswalle ne nka o hlaha lesedi ka hore dikolobe ha o di rohile, o ka ba na le bokamoso ebile o ka ba na le tjhelete o be rakgwebo. Dikolobe di batla tlhokomelo, o di fe le dijo tse leng hore di tla di matlafatsa, di di hodise, di le hantle, di kwenne mme o ka kgona hore o buisane le batho ba kapo beng ba di ba di-lakga kapo di-butchery, o ba rekisetse nama ya dikolobe ho etsa tjhelete eo e leng hore o ka iphedisa ka yona, o kgone ho kena kgwebong ya mabenkele a di butchery, o le o ba rekisetsa dikolobe tse tswang polasing ya hao.

Masiba a ka etsa ntho tse jwalo ka fan for ho etsa moya o ka iketsetsa moya ka ona ntho ya ho etsa moya ka ona masiba hape o ka wa sebedisa ho kgabisa diaparo, dikatiba o ka wa etsa ho kgabisa dikatiba a ka sebediswa le di kgabiswa.

Dijalo tse senyehileng di ka sebediswa hape jwalo ka manyolo ho ntlafatsa mobu di ka tsetelwa hape hona mobung after ho qetwa ho kotulwa di sebediswa ho ntlafatsa mobu jwalo ka manyolo kapa di tjhekelwe, moo e leng hore di tla tsetelwa teng.